Ngikholelwa bonyana imidlalo yendabuko ingathuthuki njengeminye imidlalo efana nebholo erarhwako ngebanga lokuthi abantu abanengi khulu abatjha abasanandaba nayo. Abatjha abanengi sebathanda nokudlalwa imidlalo yesimanje ethanda liphasi loke begodu abanye bayayihlaza imidlalo yendabuko bayibona njengento yabantu abadala. Ukungabi khona kokufundiswa kwemidlalo le eenkolweni nakubentwaneni kanye nokungabi khona kwemidlalo le kuma-talent show nakho kudlala indima ekwehliseni uyakuthanda kwayo. Kufuze kube namahlelo ukuvuselela imidlalo yendabuko begodu ifaka emahlelweni wezefundo amasiko ukwenzela ukuthi ingapheli.

Iye, amaphaliswano wezemidlalo wephasi afana ne-world cup i-AFCON kanye nemidlalo ye-Olympics nemidlalo amazwe ngamazwe ayasiza kwamambala iSewula Afrikha. Lapha sifumana abatjali abavela kwamanye amazwi lokhu kwandisa ukuthenga kwezinto ezifana nokudla, izinto lokukhumbula kanye nokuhlala emawotela ukutjengisa umnotho wendawo. Koke lokhu kwenza kube namathuba wemisebenzi wethutjana ikakhulu elutjheni. Abantu abatjha bangathola imisebenzi njengabaphathi bendawo, abahlanzeli, abapheki nabamukeli. Okungaba sisenzo sokususa isibalo sabangasebenzi kodwana kuqakathekile bona urhulumende azilungiselele kuhle lezenzakelo ukuze imiphumela ibe yinzuzo kwabanengi.

Emidlalweni yabantwana ingoma enjengokuthi, tjhotjholoza iyakhuthazwa khulu. Ingoma le inemigomo eqinileko, ikukhuthaza ukusebenza ndawonye, ukuzimisela nokungadinwa. Nawuzwa abantwana bayicula ngebanga bayathaba, bagijima khudlwana, badlale ngomdlandla. Iyasiza ukuthi umntwana angaliphathi kancani kodwana azimisele ahlanganyele nabanye bese akhule emoyeni wokuthembeka kanye nokubambisana. Lezi iinhlobo zeengomo ziqakathekile ekukhuliseni abantwana abanemimoya ephilako.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngoba iyabopha abantu ndawonye. Ikghona ukuqinisa ubuhlobo phakathi kwabatjha nabadala. Ngokudlala imidlalo enjengomgutjha, intonga kanye abatjha bafunda ngehlonipho ubumbano nokusebenza ndawonye. Imidlalo le iphinda ifundise ngemvelaphi, amasiko kanye nesiko lobuntu eliqakathekile ebantwini be-Afrikha. Ngaphandle kwalokho indlela ehle yokugcina umzimba isebenzisa iyasebenza. Kanti ayidingi iimali ezikulu njengezinye zemidlalo zesimanje. Ngalokho-ke imidlalo yendabuko yindlela ehle yokugcina isiko lisaphila begodu ikhiqiza ubunye emphakathini.

Imidlalo ethandwa babantu abatjha khulu ifaka hlangana ibholo erarhwako, i-netball, i-cricket, i-rugby kanye ne-basketball. Abanye bathanda imidlalo ye-dance sports, ama-skating board ne-gym. Lemidlalo iyabasiza khulu abantu abatjha ngombana ibahlukanisa neendlela ezimbi ezifana nokusebenzisa iindakamizwa. Iphinde ithuthukise umzimba, iphakamise ukuzithemba kanye nomdlandla wokusebenza ndawonye. Imidlalo le iphinde ibavulele amathuba wemisebenzi efana nokuba ngabaqeqetjhi noma abadlali abangaziphilisa ngemidlalo. Ngalokho imidlalo yinto eqakathekile epilweni yabantu abatjha, yabantu abatjha.

Iye, abanye abantu abatjha abakuboni ukuqakatheka kwezemidlalo eenkolweni. Lokhu kungabangelwa buvila namkha kungabi khona kwemidlalo abayithandako. Abanye bazizwa banganandaba nje nemidlalo, mhlamunye ngombana abakghoni ukuyidlala kuhle namkha akhange banikezwe ithuba lokuzibandakanya kodwana ezemidlalo ziqakatheke khulu zisiza umzimba ukuthi uhlala uphilile. Zifundisa ukusebenza neqembu, ukuzithiba nokuhlakanipha ekwenzeni iinqumo. Kuqakathekile bona imiphakathi khulukhulu eenkolweni iqalisise imidlalo ehlukahlukeneko, ukwenzela ukuthi abatjha bathole into abayithandako begodu bavunyelwe ukukhula ngokomzimba nangokomoya.

Iye, imidlalo yendabuko njengentonga ibonakala inganakwa kodwana iqakathekile. Abanye bathi nasele umdala awusadlali iintonga kodwana lokho akusilo iqiniso. Intonga akusiyo imidlalo yabantwana kwaphela kodwana ibuye ibe yindlela yokufundisa ukuzivikela, isibindi nomzimba onamandla. Kwanje abantu abanengi sebanaka imidlalo yesimanjemanje bayakhohlwa bona imidlalo yendabuko njengentonga inemvelaphi amasiko .

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa abantu ngokuthi, idlala ndawonye emphakathini ngaphandle kokubandlululo. Nawuhlala ungahlanganiswa nabanye kufakwa okunye ukuthokoza nokwazana phakathi kwabantu. Abadala nabatjha imidlalo efana nekotini, intonga noma igqaphu ifundisa abantu ukusebenza ndawonye, ukuhloniphana, nokugcina kwamasiko begodu imidlalo le yenza bona kube khona ukuziphatha kuhle ngoba abadlali balalela imithetho yomdlalo. Lokhu ubudlelwano obuhle emphakathini kwenza abantu bazizwe bamindawonye njengemulo. Ngakho-ke imidlalo yendabuko ayidlaliswa kwaphela kodwana iyakhulisa umphakathi.

Ngiyavuma ukuthi iminyanya yeentjhabatjhaba ebanjwako iyawuvula amathuba womsebenzi. Lokhu kubonakala ngesikhathi iminyanya enjenge-World Cup noma i-jazz festival ibanjwa e-South Africa. Abantu bendawo bathola imisebenzi yesikhatjhana njengokuthengisa ukudla, ukutjhugulula indawo kanye nokukhambisa imvakatjhi. Abanye bavula amabhizinisi amancani ukwenzela ukuhlinzela iindingo zabavakatjhi begodu iminyanya le iletha imali enengi ezweni ngokuthi iimvakatjhi zihlala emawotela, zithenge izinto zasendaweni lokhu kuthuthukisa umnotho. Ngakho-ke iminyanya le iyinzuzo emphakathini nangomnotho kwelizako.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako khulu kufunda iincwadi. Ngiyawuthanda ngoba uvulela umhlaba omutjha unginikeza ithuba lokucabanga nokuzihlukanisa kancani neenkinga zamalanga woke. Lapho ngifunda ngiba sengathi ngikhamba kwenye indawo ngihlangana nabantu abahlukene ngifunda ngezepilo ezihlukeneko. Iincwadi ziyasiza ekwandiseni ulwazi lami, ulimi lwami lokuba ngcono begodu ngiyakwazi ukuzwakalisa imicabango yami ngendlela ecacileko. Kungakhathaliseki ukuthi ngifunda i-novel incwadi yomlando noma yokuziphatha. Ngihlala ngithola into etja ngilokho okwenza ukufunda kube yinto engihlala ngiyijabulela begodu engekhe ngiyeke ukuyenza.

Ngithanda khulu ukudrowa ngesikhathi sami sokuphumula. Ngiyakhumbula kuhle ngesikhathi bengisesikolweni ngihlala ngedwa ngidrowa iinthombe zemvelo, iinhlahla, iinlwana kanye neentaba. Kwakungesinye zesikhatjhana engizizwa ngikhululeke ngazo ngingacabangi ngezefundo noma ezinye iinkinga. Bengisebenzisa ipensela noma ama-crayon begodu umzuzu ngamunye bengidrowa ngangizizwa ngijabulile khulu ehliziywenami. Ukudrowa kwangisiza ukuthi ngizithole ngifunde ukuzithiba begodu kwangenza ngaba mumuntu othanda ubuhle bezinto ezilula. Lokho kwenza ukuba isikhathi sami sokuphumula sibe nesimilo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthanda khulu kulalela umtjhako. Lokhu kungisiza ukuthi ngiphumele engqondweni ngirage nokukhathazeka kwelanga. Ngethuba ngilalela umtjhako ngihlala endaweni enokuthula ngijamise amatjhapo ahloniphekileko bese ngivumelana imitjhapho ingikhambise emhlabeni omutjha. Kuqakathekile ukwenza umsebenzi wokuzilibazisa njengalokhu ngombana kusiza ekuthuleni ingqondo kukunikela intokozo begodu kukusiza nokuba nomqondo omuhle. Ukuba nesikhathi sokwenza into oyithandako kuqinisa ipilo yakho yengqondo nepilo yomzimba. Ngikho-ke ukwenza izinto ozithandako kufuze kube yinto eqakathekileko ekuphileni kwethu malanga woke.

Ngiyavuma ukuthi umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwuthanda ukuwenza ngedwa. Lokhu kungebanga lokuthi ngiyathanda ukuthula ngesikhathi sami sokucabanga ngokwesibonelo, ngiyathanda ukufunda iincwadi lokhu kungidinga ukuba ngibe ndawonye nomqondo wami ngaphandle kokuphazanyiswa. Nawenza umsebenzi wokuzilibazisa wedwa unethuba lokuzazi ngcono ucabange ngepilo yakho begodu uthuthukise amakghono wakho mathupha. Kodwana ngiyakuqonda ukuthi abanye abantu bayathanda ukwenza izinto ndawonye nabanye. Njengezemidlalo noma ukujayiva bona bazizwe babalulekile begodu bathole injabulo ngokusebenzisana.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kubhala iindaba. Kanengi ngiwenza ngekhefu lepelasonto begodu nangemva kwemisebenzi yesikolo noma yomsebenzi. Khulukhulu nangehlobo lapho kunesitjhaba esaneleko ngikghona ukuhlala ndawonye nephepha noma ikhomphyutha yami ngibhale engikucabangako, imizwa yami nezinye ezihlukahlukeneko ezivela engqondwenami. Lokhu kwathoma ngesikhathi ngisesemncani bengihlala ngithanda ukufunda iincwadi. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi, kwangikhuthaza bona ngizame nokubhala nezami. Ukubhala kwangisiza ukukhuluma imizwami ngendlela ephephileko begodu kwanginikeza itjhudu lokucabanga. Ngikho-ke ngizama ukwandisa isikhathi sami sokwenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthanda khulu kudrowa. Ngifunde izinto ezinengi ngalesi isikhathi njengokubekezela, ukuzwisisa imali nokusebenzisa ingqondo yami ngendlela ehlukileko. Ukudrowa kwangisiza ukufunda indlela uyokuqala izinto ngendlela ebanzi. Lokhu kukhulisa ingqondo yami ukwethula imizwa ngaphandle kwamazwi. Lokhu kwangirhelebha njalo nomsebenzi wami ngoba sengikwazi ukucabanga ngokwaneleko. Lokhu ukuphatha komsebenzi ngendlela eqondileko. Umsebenzi wokuzilibazisa ongathi awukaqakatheki ungakufundisa onengi okungaba lirhelebho epilweni yoke.

Ngesikhathi semidlalo esikolweni usayikhumbulako beyingoma nemidlalo ejabulisayo ebayidlalako boke abafundi. Isibonelo, abantu bebakujabulela yokuhlabela iingoma ezilula ezinamazwi aphindaphindwako. Abenza boke abakwazi ukuvuma ndawonye, bezwe umoya wokuzwana leqiniso lomdlalo. Iingoma zazingezokukhuthaza abadlali, ziphakamisa umoya, begodu zenza abafundi babenenjabulo ngesikhathi semidlalo. Ngaleyo ndlela osayikhumbulako bekuyingoma yekade ivunywa abantu boke ngesikhathi somdlalo, kusukela ekugijimeni, ukudlala imidlalo, ukuya emidlalweni yomuntu ngamunye.

Ngesikhathi semidlalo esikolweni osayikhulako ibekuvame ukuvuma izingoma ezilula nezijabulisako, ezikhuthaza abadlali. Iingoma lezi, zazingezi khuthazu umoya, ziphakamise isifiso zokuzinikela, begodu zenza boke abafundi bazizwe bahlangana nomdlalo. Isibonelo abantu bebakujabulela ukuhlabelela noma ukuvuma kuse ayikhumbulako abanemagama aphindaphindwako ukuze woke umuntu akwazi ukuvuma ndawonye, kuphakame umoya wokuhlanganyela leqiniso lomdlalo. Indlela le, ukuvuma ingoma yenza ukuthi abadlali bazizwe bemphakanyisiwe bathole umfutho, begodu umoya wokuhlanganisa ubemkhulu.

Iye, kunemidlalo ethile yabentwana okhewezwa njengemidlalo yobungani, ngoba ikhuthaza ukuhlangana, ukusebenzisana leqiniso lokuba nobungani phakathi kwabantu abahlukahlukeneko. Isibonelo imidlalo efana nerawundasi noma i-duck, duck goose. Ibavumela abafana nabantwana ukuthi badlale ndawonye. Bafunde ukulalela imithetho yomdlalo, begodu bakhulise ubudlelwani obuhle phakathi kwabo.

Kanengi amatatawu wezemidlalo akhiwe makhulu, alungele abantu abadala, kodwana lokho akusilo iqiniso lokuthi abantwana bavelelwe ngaphandle kwezemidlalo. Kunalokho abantwana bahlala banamathuba wabo ahlelekile, njengokuthi kubenemidlalo yabo encani, efanele iminyaka yabo, Efana nokugijima ngamabanga amafitjhani, imidlalo yokudlala amancani noma imidlalo ejwayelekileko yokuzijabulisa. Lokhu kusiza ukuthi bahlale bathokozile bafunde imithetho yezemidlalo, kusukela basebancani bazebakhule bebajabule, ukudlala ematatawini amakhulu ngesikhathi esizako.

Kuliqiniso ukuthi eminye imidlalo ibaneenkolo namasiko, ayihlanganisako, kodwana imidlalo enjengokuweqa intambo ayibophekile eenkolweni ezithile. Ikweqa intambo ingadlala nanoma ngubani, kungaba emakhaya, esikolweni noma entabeni zomphakathi. Le, imidlalo ayibophise abantu ngeenkolo, kodwana yindlela yokuzijabulisa, ukugcina umzimba usepilweni kanye nokukhulisa ubungani phakathi kwabantwana. Ngaleyo ndlela umdlalo wokweqa intambo ulungile kunoma ngisiphi isikhalo, hayi nje kuphela emakhaya, kodwana nasemadorobheni, lapho abantwana bakhuluma ngokuzithokozisa khona.

Ngibona kungcono ukuthi zombili iindlela zingahlangana, imidlalo yendabuko ingumgugu wesintu. Ngakho-ke, ukudlulisela kusizukulwana, ngesizukulwana kuyayigcina iphile futhi, iqhubeke nokuzwakala ngendlela yayo, kodwana ukubhala phasi imithetho yawo nakho kuqakathekile, ngobakusiza ukuthi ingalahleki, noma ikhohlakale njengobana isikhathi sikhamba. Nayitlolwa eencwadini imidlalo yendabuko ingafundwa eenkolweni isetjenziswe emphakathini ehlukahlukeneko, begodu igcinwe njengencenya yomlandu wesizwe. Ngakho-ke ukudluliselwa ngekwesiko, kuyayiphila imidlalo, kanti ukubhala phasi kuyayivikela, ukuze iinzukulwane ezizako nayizokwazi ukuyidlala ngendlela efaneleko.

Imidlalo yendabuko, midlalo eyasungulwa babantu besizwe esidlula isizukulwana, begodu ivamise ukudlalwa ngendlela yesintu, ngaphandle kokusebenzisa izinto zobuqwephetjhe banamhlanje. Imidlalo le, ifundisa abantwana amakghono ahlukahlukeneko, afana nokusebenzisana, nokuzivocavoca kanye nobuqotho.

Imidlalo le, yendabuko iqakathekile emphakathini ngoba isiza ekugcineni amasiko aphila. Ifundisa abantwana amakghono abalulekileko, begodu ikhuthaza ukuhlangana kwabantu. Ngokudlala le, imidlalo abantwana bafunda ukubambisana, ukwabelana, ukulalela imithetho, nokuzakuculula ukucabana ngendlela enobulungisa . Ngaphezu kwalokho, imidlalo yendabuko ikhuthaza ukuzivoqavoqa, ukuphatha umzimba kuhle, nokuphakamisa umoya.